Ba nyatsa diaparo tsena hobane ka nako engwe diaparo tseo batho ba di aparang ha se diaparo tse leng hore di boemong bo botle. Mohlomong mme o fumana kapa motjha a kentse skirt se se kgutshwane haholo mme ditho tsa hae tsa bosadi di le kantle ke nahana hore ke sona seo batho ba baholo ba se nyatsang le hore motho ha a tshwanela ho ya kantle a kopana le batho ba bang apere ka tsela e sa kgahliseng.

Ha ke dumellane le ntlha ena ya hore bashanyana ba tswang lebollong e se le banna ba fihla motseng mona ba telle hobane dithuto tseo ba di neilweng mane lebollong tsa hore e se le banna.

Malome a na ho bohlokwa hore ke apare thapo, mme ke tla e apara nako e kae hobane beke e tlang ke tlameha ho kgutlela mosebetsing e seng bonyane mohlomong ke se ke ka apeswa thapo e tletseng ke mpe ke apeswe ka tsela e nngwe e hlomphisang hobane mosebetsing ha o tloba bonolo ho dula ka thapo.

Banana le bona ba ya lebollong ho ya ithuta ka tsa bosadi. Ha ke na tsebo e ngata haholo ka lona feela ke ye ke utlwe ho thwe basadi ba ya ya ho na le Basotho ba yang le setjhaba sa Mandebele se ya sebedisa lebollo la basadi.

Sena se bakilwe ke dintho tse ntse di ya di fetoha ka hare ho naha. Se bakiwa hape ke hore moo batho ba sebetsang teng kapa moo batho ba phelang teng dintho tse jwalo ha di sa natswe haholo. Batho ba se ba kuta feela hanyenyane kapa ba tlohelle le ho kuta dintho tse ngata di fetohile. Sena se bakwa hape ke hore batho moo ba sebetsang teng ekaba matitjhere e kaba manase mohlomong bona balaodi ba dikhampani. Ha ho bobebe hore batho ba rona ba tsamaye ka thapo. Re phela le mefuta e meng esele rena le makgowa a rena le Maindia. Batho ba sa dumelleng ho ditso tsa rona mme ha ba etse bophelo ba rona hore bo be bobebe ho hlompha setso sa rona.

Ho bohlokwa haholo ho baballa puo ya rona jwalo ka Mosotho ke ikgantsha ka Sesotho sa ka le bana ba ka ke rata hore ba tsebe meetlo le setso sa rona ba tsebe le puo ya rona ya Sesotho. Ke ya hlokomela batswadi ba bangata ba thaba kapa ba kgothaletsa hore bana ba bona ba buwe sekgowa ha o hlokomela batho ba buwang dipuo tse ding ha ba rute bana ba bana bana ba bona dipuo tsa rona. Jwale hee nna ho bohlokwa haholo re boloke puo ya rona.

Re lokisetsa lenyalo ka ho qala ho patala mahadi, mme ha re qeta ho patala mahadi re ka etsa lenyalo ile la setso kapa lena le bitswang la sekgowa. Re e re reke dikobo mme re abelana ne le bao re nyalanang le bona. Hangata hape ha heso ha re lokisetsa lenyalo re ye re buwe le ba fatshe re phahlele mme re etse dintho tsohle tseo re tshwanetseng ho di etsa ka tsela ya setso sa rona.